Urhulumente uzama ukuthintela ukumitha kwabantwana bengekafiki kwibanga leshumi elinesibini. Uzama ukuwathintela abantwana bangazibandakanyi kwisondo bengayazi imiphumela yawo. Ngokukwenza ngeli hlobo uzama ukuthintela abantwana besikolo bangangeni kwizifo eziye zifunyanwe ngabantu ababelana ngesondo bangasebenzisanga sikhuseli.

Eyona nto ebalulekileyo kuxabisa ixesha lakho, uyazi into yobana kusasa wenza ntoni, ubuya kwakho esikolweni wenza ntoni. Enye into ebalulekileyo kuzivocavoca. Uthi xa ugqibozivocavoca uhlambe, ukwazi ukuphumula. Utye ukutya okusempilweni okuza kuncedisana nengqondo yakho ukuze ijongane nezifundo zakho nakuyo yonke into oyenzayo. Akufuneki ukuba kuze uzibeke phantsi koxinzelelelo oluninzi.

Ubundlobongela obunje kungafunyanwa emntwini oye wakhula kabuhlungu. Xa umntu ekhule ngelo hlobo uye abe nomsindo obungaphakathi, athi xa echukunyisiwe ngumntu ohlekisani naye okanye ngumntu ekuhlaleni ubonakale engumntu onobundlobongela. Umntu onjalo uye asebenzise nayiphi na into ephambi kwakhe ukubetha okanye ukuzivavanya amandla kumntu ohlekisani ngaye. Iyamchaphazela umntu indlela akhule ngayo ngoba kungafumaniseka ukuba abantu abanobundlobongela ngabantu ukhule kabuhlungu.

Andiqondi abantu bayayazi ukuba kufuneke bethathe iipilisi zabo ngokuchanekileyo ukuze bathomalalise isifo sentsholongwane ngoba abanye baye abakwazi ukuqhubekeka ngetritimenti yabo. Apho kufumaniseka into yokuba abanye abantu baphela sebesela, kudlule iintsuku okanye kudlule iinyanga ezininzi bengathathanga amachiza abo wokuthomalalisa intsholongwane kagawulayo.

Ndingasebenzisa isincedisi sokuva ukuze ave into endiyithethayo okanye ndithethe nentombi yakhe ahamba nayo ukuze naye amxelele ngehlobo ebendithetha ngalo imiyalelo endiyithetha kwintombi yakhe. Yena intombi yakho izoyigqithisela kunina wakhe okanye kuumzali wakhe ngehlobo endiyithetha ngayo.

Kwisikhululo socima umlilo ndithi ndivuka ndirhaxwa ngumsi ndaya ekhitshini ukuyobona ukuba azikho na izinto eziye zakhanyiswa okanye eziye zalayitwa zashiywa zingahoyekanga. Xa ndisithi efestireni ndibona umsi usuka kweli cala lam ngasekhohlo, apho ummelwane wam ahlala khona. Ndakhawuleza ndajonga ndivula umnyango, ndivula neefestire ndikhwaze abantu ukuba kuyatsha kwammelwane. Ndifowuna ngenjongo zokuba ndicela isikhululo somlilo sikhawuleze lizohlangula abantu abaphakathi abafuna uhlangulo. Bakhawuleze bancede bacime umlilo ungekenzi umonakalo omninzi ophakathi endlini nangaphandle.

Kubalulekile njengamzali ndiqale ndiqale kum ndibuze unyana wam ukuba ingaba ikhona na into endakhe ndayenza ezawukhokela entwenini yokuba afumane uxinzelelo lwengqondo njengoba ugqirha sefumanisile. Ukusukela apho kufuneka ndithathe unyana wam sibambisane aye koogqirha abasebenza ngabantu abanoxinzelelo lwengqondo okubizwa ngokuba zii-psychologists nee-therapist ngelasemzini. Kubalulekile into yokuba ndinike unyana wam ithuba lakhe lokuthi naye azifune. Indlela ebecinga ngayo, indlela ebesenza ngayo izinto kufuneka etshintshile ngoba kaloku umntu xa ekwesi simo.

Ndingamcebisa ukuba asele amanzi rhoqo ngeyure ephelayo. Ukuba loo nto ayisebenzi kufuneke azame ukuba athenge iipilisi ezizawuthomalalisa iintlungu azisele ngamanzi kakhulu. Ukuba intloko ayide iphele okanye ayide ithomalale, kuya kunyanzeleka ukuba aye emtholampilo ukuze babone unobangela wentloko engapheliyo.

Hayi, andicingi njalo ngoba bakhona abantu baphela basebenzisa amayeza angekho semthethweni okanye angaveliswanga ngaba bantu babhaliweyo kuwo amaphepha, iipilisi okanye amayeza apho bawathenga khona.

Umama ndimse kwikhaya labantu abadala apho oza kunakekelwa okanye uzawukhathalelwa khona. Isizathu sokuba ndimse kwelaa khaya sikukuba amaxesha amaninzi umama uhlala yedwa, mna ndibe ndisemsebenzini. Akekho omnye umntu onomncedisa ekuthatheni okanye ekuseleni kwakhe iipilisi okanye amayeza anga ancedisayo kwiintlungu ajongana nazo. Yiyo loo nto ndiye ndathatha isigqibo ukuba mandimse kweli khaya ligcina abantu abadala ngoba bakhona abantu abaqeqeshelweyo ukuba bajonge abantu abadala, babatyise babanike neepilisi ukuthi bazisele kwangexesha.

Ukufumanisa kwakho ukuba unesifo soxinizelelo lwegazi, kubalulekile ukuba uye eklinikhi apho oogqirha okanye abantu makamtholampilo baza kunika amayeza okanye amachiza aza kuncedisana nesifo sakho. Kubalulekile ukuba uye ekliniki, ungayi kumntu wasekuhlaleni. Lowo mntu oza kudibanisa amayeza ahlukileyo kuze kuphume iyeza eli akunike lona, mhlawumbi elo yeza alihambisani nezinto eziphakathi emzimbeni wakho. Yingako kubalulekile ukuba uye ekliniki ungayi kumntu ozikhandela yena amayeza.